Re simolola ka go jala peo ya ditamati mo mmobung, re nosetsa peo ka metsi gore e kgone go mela, morago ga malatsi a sekae peo e mela e bo e gola e nna setlhare, setlhare se nna le dipalesa, mme dipalesa tsena di fetoga ditamati, fa ditamati di gola di simolola go fetoga mebala, di nna bohibidu fa di le bohibidu re a dikotulola, re kotula ditamati ka diatla, ka ketlotlhoko, fa go fedile re ka dija kgotsa ra di rekisa, go tswa mo mothong gore o batla go dirang ka ditamati tsa gage tse a di jadileng.

Re gama diphologolo tse di jaaka kgomo, dipudi, dinku dikamele le ditonki, go netefatsa gore diphologolo tsena di nna le lebese, di tshwanetse go ja dijo tse di siameng, re tshwanetse go di fa bojang jo bophepha, mabele kgotsa dijalo tse di feleletseng, metsi ka letsatsi le letsatsi, dijo tse di nang le di-mineral-e le di-protein-i, fa re di tlhokomela sentle di nna di le mo botsogong, mme re ka amoga lebese le le lekaneng le le phepa.

Wool-o le matsela di ka thusa ka ditsela tse di latelang, go boloka dijo, matsela a ka dirisiwa go dira dinkgu kgotsa ditshelo tsa go boloka dijo, di ka dirisiwa go dira dithoto, wool-o e dirisiwa go dira diaparo le dikobo, matsela a dira ditlhako, mabanta le mekotla, borrapolasi ba ka rekisa wool-o le matsela gore ba nne le madi, se se ka ba thusa go tsweletsa temo le go fepa malapa a bone, fa re dirisa ditlhagiso tseno re fokotsa matlakala a diphologolo, wool-o le matsela di botlhokwa, di thusa go dira dithoto, go boloka dijo le go thusa borrapolasi gore ba nne le madi.

Mosola wa temothuo ke go lema, le go godisa dijo gore batho le diphologolo ba nne le seno sa go ja. Thekenoloji mo malatsing a, e ka re thusa ka ditsela tse dintsi mo mabapi le temothuo, sa ntlha e ka re thusa gore re kgone go itse gore re tlhokomele temothuo jang gore ditlhare di seke di a nna le malwetsi, se se ka kgona go thusa le gore ga nako e ntse e ya, diphologolo le batho ba jang dijo tse di kotutsweng mo temothuong le bone gore ba seke ba nna le malwetsi.

Ba lelapa laka ba rata dijo tse dintsi tse bolokilweng go tshwana le tlhapi e leng mo di-tin-ing, ke tse dintsi tse dingwe ga ke kgone go di nagana gone janong, e fela tlhapi e leng mo di-tin-ing ke o ne e ba e ratang thata, ke nagana ka gonne, dijo tse di bolokilweng ga di tseye nako gore o di apeye kgotsa o di lokisetse go di apeya, gantsi ga di le mo tin-ing jalo o a bula fela o tsenya mo pitseng, o apeya ka pele dijo setse di siame gore o kanna wa dija, le gore tsone di monate.